Ke nahana hore hangata batho ba bontate ke bona ba nang le masole a mmele a sa itekanelang. Ha ho le jwalo, ho batleha hore kgafetsa kgafetsa ba ye bookelong, ba shebe se ba se jang, ba shebe se ba senwang le ho tsuba.

Eya, nna ke bona sekolo se etsa hantle ka ho dumella baimana hore ba tle sekolong hobane bohle ngwana e mong le e mong o na le tokelo ya thuto. Motho e mong le e mong o etsa diphoso mme ka hoo, ke bona ho le hantle hore le bona ba fuwe sebaka, ba tshwarelwe ba kene sekolo, ba ithute, ba kgone ho fetsa sekolo mme ba hodise bana ba bona.

Eya, nna ke bona ho le hantle hore ebe kgomo ya fatshe e molaong. Kgomo ya fatshe ke ntho e qadileng ho bo nkgono ba rona le bontate ba rona ba e sebedisa jwalo ka pheko hantle hantle kgomo ya fatshe ke pheko. Empa fela batho ba e sebedisa ka tsela e sa sebedisweng ka yona. Nka dumela hore molao o rute batho hore kgomo ya fatshe e sebedisa jwang.

Ke bona tsela ya sekgowa e le yona e lokileng hobane tsela ya sekgowa e kgona ho re bontsha hore ngwana o jwang ngwana o tlo ba jwang, o tlo thola ngwana ka letsatsi le fe ebile mohlomong ha le sa ikemisetsa ho ba le bana tsela ya sekgowa e ka etsa hore le emise hanyane. Ho na le dinalete tse ba le hlabang ka tsona mme ha se le itekanetse hore le ka etsa bana kapa la rera lelapa. Ho ya kgonahala hape hore ba qhobellise hore le be le bana.

Ke ka jwetsa motjha ya boemong boo hore mohlomong a emele nako ya hae e fitlhe kapa a sa etsa dintho ka ho kgahlwa ha mahlo ka ho kgahlwa ha ditshwantsho. Hobane ho hodisa ngwana, ke ntho e thata mme e batla ekare o ka e nahana wa buwa le lelapa la heno, wa buwa le pelo ya hao, hore o itukise.

Batho ba ne ke dula le bona kapo ba ke phelang le bona. Hangata re ile ra tshoha haholo. Motho ha ka hohlela kapa a sa utlwa monkgo wa dintho le utlwa ha a ja, a utlwa, a sa utlwe ntho a e jang hore e jwang. Re ne re tshoha haholo, re nahana hore e se re fihletse le ho ya ka ntle, re ne re tshaba ho ya mesebetsing ho ya dikolong. E ne le ntho e thata haholo hobane re ne re nahana hore ha o ka tswela kantle feela, o ka thola tshwaetso ya COVID-19 kapa ha o ka kopana le motho ya nang le yona, o tshwaetsa ka ho panya hwa leihlo yona ebile ntho e tshosang haholo setjhabeng ho fitlhela nako eo batho ba se ba lahlehetsweng ke bo bona.

Eya, ho ya tshwanela hore batho ba nwe meriana ya HI _V AIDS ha eba tshwere hobane meriana ya yona e ntjhafatsa masole a mmele ebile e fana ka bophelo bo botelele. E etsa hore batho ba sa kula kgafetsa le kgafetsa mme meriana ena e thusa batho le mmeleng wa bona hore ba fumane mmele hape meriana ena hangata ha motho a sa enwele hase hangata a tla tshwaetsa motho e mong haebaneng o nwa meriana ya hao hantle.

Nna ke ka eletsa batho hore ba ye ditleliniking hobane ho betere o tsebe seo tobileng hona le hore o bolawe ke ntho o sa e tsebeng. Dingata haholo mafu a mangata haholo a bolaya batho, empa ke bona hore ha o ya tleliniking o lo itjheba mme o kgone ho thola pheko. O ka phela bophelo bo botelele, haholoholo jwang ho na le mafu a mang a hlokang ho nkelwa bohato ka pelenyana a kgone ho ho fa motho bophelo bo botelele, a thole meriana, a nwe meriana, a tsebe le hore o ja dijo tse feng. Ha a je dijo tse feng o nwa eng ha nwe eng. Ke bona hole bohlokwa hore batho ba ye tleliniking ba kgone ho tobana le se ba se shebileng.

Ke ka eletsa motswalle wa ka kapa motho ya atamelaneng le nna hore ke bona hole betere hore o ye ho batho ba tsebang kapa mme ba ileng dikolong ho thusa batho ka maikutlo a bona hobane haesale o buwa le nna tjena o le motswalle wa ka. Ha hona diphethoho tse etsahalang. Eya, teng ho ima hore o ye ho motho o sa mo tsebeng, o lo mo ntshetsa maikutlo a hao, empa ke bona hole betere hore o bue. Le yena O tlo kgona ho rola tsohle tse sa tshwarweng hantle tsohle tseo emetseng a kgone le yena hore a o fe maele a sa tshwaneng le a ka le a tla o thusa maele a tla o fang menahano e fapaneng.

Hangata ke utlwile batho ba buwa ka moo COVID e tletseng ka teng dipetlele, hobane batho ba bangata and ka mehla le matsatsi ho tla batho ba sa tshwaneng mme dipetlele ba tlelwa mathata a mo hangata o ka e fumana jwang mme hape dipetlele di ile dia tlala haholo wa sokoleha hore batho ba thole dibethe moo ba robalang teng. Qetellong batho bana ba robala fatshe, ba bang ba robala ditulong, ba bang ba robala kantle hobane ho se na moo ba ka dulang teng kapa ba robala teng. Ka mokgwa oo ho no ho tletse ka teng dipetlele.